Ndibona uba umbutho weetekisi wenza ubomi bube lula kakhulu kubakhweli bamatekisi njengoba bengenazo iimoto ezizezabo.

Ndicinga ukuba oololiwe bangcono kakhulu kuneelori ngoba oololiwe benzelwe uba bathuthe imithwalo enzima. Bayakwazi ukuthwala imithwalo enzima oololiwe, futhi ke oololiwe abana-traffic eninzi bazihambela pholileyo kuneelori. Iilori ezithwala umthwalo emininzi apha endleleni ziye zibe neengxaki ngamanye amaxesha, ufumaniseke uba ilori seyisindwa kakhulu, ufumaniseke uba ngoku sekune-accident endleleni kanti ngumthwalo ubumnintsi elorini. Ngoku ndithi oololiwe bangcono ekuthwaleni imithwalo esindayo ngoba bona bahamba pholileyo esiporweni.

Ndingathi iindlela zasezidolophini zintle kakhulu kuneendlela zasezilalini ngoba ezidolophini iye ibe yindawo yokuqala apho uphuhliso luye luqale khona, kanti mawuya ezilalini, ezilalini iindlela zisadinga umsebenzi omninzi, sisadinga ukwenziwa. Ngoku ndicinga uba uphuhliso luqala ezidolophini luye mva ezilalini. Yile nto ufumaniseke uba iindlela zasezilalini azikakagqitywa okanye azenziwanga njengeendlela zasezidolophini.

Ndingabuyela ekhaya ngoba iiyure ezilishumi ndibona ilixesha elinintsi kakhulu. Inintsi into endinothi ndiyenze ekhaya ngezi yure ezilishumi kunoba ndihlale kwisikhululo sebhasi.

Njengomntu oqhele ukukhwela iteksi ekuseni xa ndisiya emsebenzini ndicinga uba abanye babaqhubi beeteksi ndizobe sendibazi. Ndingathetha nomnye womqhubi weteksi ndimxelele imeko yam yoba ndilibele isipaji endlini, ndizawukwazi ukumbhatala imali yakhe kusasa ekuseni. Ndihambe ke ngoku ndiye emsebenzini. Ndingathi xa ndifika emsebenzini ndithethe nomnye we-colleagues zam andiboleke imali yokhwela ndimbalisele naye imeko yam yoba ndilibele isipaji namhlanje endlini, ndikwazi ukhwela xa nditshayisa emsebenzini. Ze ndithi ke ngoku xa ndifika endlini kusuku olulandelayo ekuseni ndibhatale umqhubi weteksi imali yakhe naxa ndifika emsebenzini ndibhatale ikholigi yam imali yayo.

Ndingayibuyisela imali phambili ndibaxelele ukuba itshintshi yam yi-five rand ngoba imeko yoba iteksi ime ngenxa yoba imali yomqhubi iyashota okanye kunomntu ongabhatalanga ndiyayazi. I-worse futhi ekuseni ube uleyithi for emsebenzini. Ndingayibuyisela uba kungabi nomntu ufumaniseke uba ndithathe itshintshi yomntu, kunomntu ngoku ozoshota nge-change, ndingayibuyisela.

Into enokwenza uba kube nzima ukuqhuba imoto encinci umgama omde ngakumbi ezilalini ndicinga uba imoto encinci ayidalelwanga umgama omde. Ngoko izohamba ibe nengxaki endleleni. Futhi neendlela zasezilalini azifani nezasezidolophini zinamagingxigingxi. Ngoku iindlela zasezilalini zingenza uba kube nzima, nemoto encinci engadalelwanga imigama emide ingaba yingxaki

Ndibona kubaluleke kakhulu uba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo ngoba nakwiitikiti elo xesha libhaliwe, nakwi-bus station lixesha eli abakhweli abalibambileyo uba ibhasi izophuma ngexesha elithile. Ngoku kubaluleke kakhulu, ngoba abakhweli basube sebeyazi uba ibhasi iphuma ngabani ixesha.